Ndandidlala umdlalo wetshesi. Ndafunda ke into kubana itshesi ifuna ucinge kakuhle nendlela omnye umntu acinga ngayo ukuze ube ungakwazi ukubethwa kuwo ngelinye ixesha.

Oonokhontrakhi baye bafumana imisebenzi kunye nabantu abenza iindlela okanye imigwaqo bawufumana imisebenzi ngokuba kwakulungiswa nemigwaqo apha eMzantsi Afrika kunye nabantu abaneenkampani zokhenketho babe bhizi belungiselela okanye bencedisa befumana namathuba okubana babonise abantu uMzantsi nabo bawafumana amathuba omsebenzi.

Kuyanceda kuhlobo lokubana eminye imidlalo ifuna okanye idinga into yokubana umntu abe nesimilo esilungileyo. Umzekelo ibhola, xa bedlala ibhola ekhatywayo ibhola ekhatywayo awukwazi ukusebenzisa noba yintoni na ube uzawudlala kwaye ixesha elininzi babhizi .

Bendiza kuqinisekisa into kubana ziba khona iitonamenti kunye namaphulo okubana isebe likwazi ukhe liye ezilalini liyobona abantwana kunye nezakhono zabo ukuze bamane bethatha abantwana babancedise ukuze bafumane okanye babonwe ziindawo ebefanele uba ziyabancedisa nokubana ndiqinisekise into okubana izinto zokudlala ziyafika ezikolweni zasezilalini.

Ndingathi nguCaster Semenya. UCaster Semenya ubonakalise ukuzimisela kunye nokuqiniseka kunye nokunyamezela sele edibene neengxaki ezinintsi ezimbangela into yokubana makayeke ukudlala kodwa waqhubeka wabaleka. Ithi ke loo nto namantombazana angazimisela angazihoyi ezinye izinto ezi ukuze aphumelele ebomini.

Ingakukuba bakhuthazwe kunye nasezikolweni, ikhuthazwe into yokubana abantwana abangamantombazana badlale ibhola ekhatywayo.

Kufuneka ahlale endlini ekhanyayo ngendlela efanelekileyo kwaye ahlale kude kufuphi nethivi angabikho kufutshane kakhulu, amane ethatha emane ephumle kancinci kancinci angadlali oko oko. Uba ikhona indlela kufuneke nento yokubana makalungise izilungiso okanye ii-settings zayo umdlalo lona.

Ukudlala imidlalo kuyancedisa ekuphunguleni okanye ekunciphiseni amathuba okuba nezifo ezifana nesifo sentliziyo, iswekile kunye nesifo sokuba umntu abe nomzimba omkhulu ngokweqisileyo.

Imidlalo yeintanethi imosha yenza uxinzelelo lengqondo kunye imoshe namehlo, umntwana afike engasakwazi ukuthetha nabanye abantu okanye ukudlala nabanye ngenxa yokuba uchitha ixesha elinintsi kwi-intanethi.

Oyena mdlalo ubalaseleyo kwimidlalo wentenetya obhinqileyo nguSerena Williams osele ephumelele amatyeli amanintsi kwintenetya.

Ukunxibelelana, ukukwazi ukuzinikela kunye nokusebenzisana nabanye.

Yazisa ulonwabo olukhulu and izisa ulonwabo olukhulu ukwazi loo nto ngokuba kaloku ukuba singathi sidlala isithi aba kudlalelwa kwindawo yethu, iphinde lilizwe lethu futhi eliphinda liwina umdlalo. Loo nto izisa ukonwaba kunye nobumbano sisisizwe siphelele.

Yibhola ekhatywayo kunye nebhola yomnyazi.

Ndicinga into yokubana kungokuba emva kwenkululeko abadlali bombhoxo bawina indebe, kwayeyona nto iphinda incedise ekuhlanganiseni uMzantsi Afrika uphelele.

Angakwazi ukuphuhlisa izakhono zobomi zobunkokheli kunye nokuziqhelanisa nonxibelelwano.

Inciphisa ukwaphula iinkolelo zesini.